Seboko sa lebitso la bo rona ke qapo, seboko se tswa badimong.

Sepheo sa lebollong ha se sana serithi hohang, ho tlametse hore ha motho a tswa lebollong a kgutle a be le mosadi. A itlhomphe, a hlomphe, empa hona jwale ba nwa jwala. Ba rata banyana ke dithethefatsi.

Ke bona ho se ke bona e le ntho e lokileng, hape ke bona e le ntho e sa lokang. Ha ke re ke bona e le ntho e lokileng ka ka mokgwa oo, ke batla hore ho na le mesebetsi e hirang batho e hlokang hore batho ba bang ba buwe Senyesemane. Batho ba buang Senyesemane ba rata le bona ho bua, ba rata le bona ho bua dipuo tsa rona tsa mo Afrika.

Bophelo ba mekhukhung ke bophelo bo bohloko haholo, hobane ha pula e na ba sokola. E meng mekhukhu e kena metsi ka hare, o fumane hore mokhukhung o lo mong ba dula ba le nne. Ho na le ngwana ya monyane, ha se ntho e lokileng haholo ho tla tlamehetse le hore government-e etse bonnete ba hore ba fumana di-RDP hore ba ikutlwe ba bolokehile.

Di tshaba haholo ebile di utlwa dijo tsa rona di rothisa mathe, hobane ke dijo tse leng hore ha ba di tlwaela ebile ba di rata haholo.

Ke lo fumana bohobe, moroho, dijo tse monate ke lo fumana nama.

Re tla tlamehetse hore re itjhape sefuba ka le leng la matsatsi hore dintho tsa rona hore di be di loke. Dijo tsa ka mo batho ba Maafrika Borwa di monate haholo ebile di a kgethahala di a shebahala.

Hobane hangata se bona ka mo ka Afrika Borwa. Ke bona ba e leng hore di-company-ng tse tse ngata ho tshwere bona. Dishopong tse ngata ho tshwere bona. Ke dumellana le seo.

Ka ba le kopano, ba buisane ka yona taba ena hore e mong le e mong a tswele pelo ya hae e le tshweu, ebile a tswe pelo ya hae e lokile ka hobane ba tla be se ba buile hore ho etsahala jwang ka taba e so.

Ke rata motoho, o mo sehla, ke o rata o tjhesa haholo.

Sekolo seo ke bonang hore se loketse nna kapa se loketse bana ba ka ke sekolo sa mmuso.

Ho ka mopresidente a ka tlamela hore a bue le di-taxi association tse leng hore ho tla ba na le dipalangwang tse leng hore di dula ka moo hore ba kgone ho thola dipalangwang tse haufi ho fihlela toropong. Hobane ho thata haholo bathong ba mahaeng hore ba thole dipalangwang, ba so ba e sokolla.

Ke bona e le ntho e sa lokang haholo ka hobane re le batho, re kgona hore re shebisise dintho ka tsela e nngwe empa di ka tsela e nngwe, e leng hore e fosahetse. Ke bona ho le jwalo, ke bona ho se .